Ne re apara diaparo tse di tshwanang le bo Dickies, di-All Star le Adidas gomme gompieno diaparo di dintsi le mefutafuta ya diaparo e farologaneng go tshwana le bo Nike, Puma, Carvela, Lacoste, Relay le Redbat.

Nnyaa meletlo e tshwanang le di-conference e batla batho ba apere disutu le ka kakanelo ya go bontsha gore ba tlile mo moletlong o botlhokwa.

Moaparo o montle wa basadi mo setsong ke moaparo wa matebele le maXhosa gonne meaparo ya bone e mentle gomme ke meaparo e megolo e leng gore le batho ba tswang ka ntle ba etileng mo Aforika Borwa ba reka yone thata gomme ke meaparo e leng gore e a tura.

Ee nka kaela jalo, gomme bana ba go segompieno le diaparo dingwe le dingwe e ka nna bana ba baTswana ba baPedi kgotsa ba baSotho le bona ba apara diaparo tse di khutshwane diaparo tse di khutshwane mo baneng ba segompieno ba basadi ke aparo tsa fashion-e.

Meaparo ya rona ya Setswana e bontsha ka letlalo la kgomo letlalo la cheater-a ke mo o bonang mo lethekeng le mo matseleng le mo tlhogong le fa fatshe mo pele ga direthe ba apere dilo tse ba kwetseng jaaka ditumelo, dingwao le dibaga tsa mo maotong le mo matsogong.

Mosadi ka setso o tshwanetse gore ra apare mo tlhogong a apare tuku, a itswale matsogo a apare ke jeresi ya matsogo a matelele, mosese kgotsa sekete se se fitlhelang ko mangoleng gore a bontshe tlhompo le gore a bontshe gore ke mosadi yo o nyetseng mo balelapeng.

Diaparo tsa Setswana di dirilwe ka letlalo la kgomo le ka letlalo la cheater-a, gomme maina a ba filweng ke ketsaileng le sekgoromelo.

Mosadi o tshwanetse go tlhompha setso sa kwa a nyetseng kwa teng o tshwanetse a apare diaparo tseo ka nako e ritseng le bo mang le a le ko kae.

Nnyaa diaparo tsa setso di ka amana sentle le tsa fashion-e gonne segompieno batho ba dirisa setso sa fashion-e gomme e ka se nne le bothata e tla nna sengwe se se kopaneng se e leng .

Basadi ba tshwanetse ba fiwe tsela le molao gotswa ko lelapeng le a nyetsweng ko lone gore o tshwanetse gore a apare jang, letsatsi le feng, nako e feng le a na le bomang gomme setso sa gompieno o kgona go se kopantsha le fashion-e gomme se tsamaisana le molao wa lelapa.

Segompieno batsho ba basadi le banna ga ba sa ba rotlhoagantsha ba ba kopantshitse gonne basadi ba gompieno ba kgona go apara diaparo tsa banna le banna ba kgona go apara diaparo tsa basimane gomme nna ke dumelana le ntlha ya lona gomme basadi ba kgona go apara diaparo tsa banna di ba tshwanele ba be bantle le banna ba kgona go apara diaparo tsa basadi.

Ditiragalo tsa di bile di a nna le diphetogo gonne basadi ba yanong ba kgona go apara di-jean-e, dibokate le di-truck suit-u go fitlha mebele ya bone, ba bangwe ba kgona go apara di-short-e, mesese le diaparo tse leng gore di dikhutshwane dintsha nama ya mmele wa bone.